Izinto ezinjenge-overdraft zinomthelela omubi empilweni yomuntu uma esezikweletini, ngoba ukunika umuntu ocwilile vele ezikweletini i-overdraft, kufana nokuthi umngcwaba ephila. Ngoba lowo muntu impilo yakhe uyiqhuba ngesikweletu, phezu kwesinye isikweletu, usebenzisa isikweletu ukuze ukwazi ukukhava esinye isikweletu. Lapho kuba nzima kuyena ukuthi ephume eyikweletini lezi akacwile kuzona ngenxa ye-overdraft. Lokhu ngesiLungu kuthiwa ku-increaser i-debt yakhe. So ngibona kuyindlela engeyinhle, ubungozi kakhulu ukuthi umuntu enikwe i-overdraft, nama-charges angaphezulu abakhona kwizimo ezikanjalo, umuntu angeke awanake ngoba usuke esafuna imali yokuphila ngezikweletu okwesikhashana.

Ezindaweni ezine-inthanethi ezilinganiselwa noma ugesi, abasebenzisi benkundla yemali ephathwayo babhekana nezinselele ezihlobene nokufinyelela nokusebenzisa inkundla, kanye nokukhathazeka ngokuvikeleka, kanye namandla okukhwabanisa. Lezi zinselela zifaka phakathi imikhawulo yedivayisi, izinkinga zokuxhumana, nobunzima ngensizakalo zomenzeli.

Isiluleko sokuqala engamnika sona ukuba, ehlise inani akalikhokhayo kuyo i-medical aid ngenxa yokuthi akasakwazi ukuyikhokhela ngendlela, noma ebhekelele kwenye inkampani engamnika i-medical aid, akangakwazi ukuyikhokhela. Okwesibili, eNingizimu Afrika okuyizwe lapho khona okwazi khona ukuthola usizo emtholampilo kanye nasezibhedlela mahhala, enye into angayenza ukuze ekwazi ukuthi uma edinga usizo mayelana nokuya emtholampilo, noma esibhedlela eye kwizikhungo zikahulumeni. Kodwa okokuqala, ukuba athole i-medical aid engangesandla sakhe, noma engangephakethe lakhe, engasukeli i-medical aid engaphezu kwamandla akhe. Ukumsiza, ngingamsiza kodwa fane acabangele ikusasa, necabangele nayo yonke into engenzeka uma engakwazi ukuyikhokhela le medical aid emba eqolo.

Esikhathini samanje lapho okungaphephile khona ukuba umuntu ekhiphe imali kumshini wokukhipha imali ngekhadi, ukuthumela imali ephuthumayo kwilunga lomndeni ngeselula, iyonandlela ekusiza, noma ekuphephisa ngayo ezintweni eziningi, ngoba imishini kuyenzeka utholakale ukuthi icushiwe. Uma umfakele ekhadini, ikhadi ligwinyeke mase izigilamkhuba ziyithatha yonke leyo mali. Ukuthumela imali kumakhalekhukhwini noma kwiselula ku-right ngoba uyakwazi ukuyikhipha ey'tolo ngaphakathi, noma kwimishini, kanye nasebhange. So, kuphephe kakhulu kunokuthi eyithole ekhadini, if ngimsendela ngeselula.

Izinto okufanele acabange u-Oliviwe lapho ethatha imali ebolekiwe, akabheke amanani enzalo. Izilinganiso zenzalo zidla, zidlala indima ebalulekile ekunqumeni ukuthi ukhokha malini inyanga ngayinye. Bheka imbandela, noma ubude bemalimboleko. Buyekeza isithunzi somboleki, cabangela ukufinyelela komboleki.

Ukhetha uhlelo lomngcwabo olufanelekile kubantu abancane nabadala ekhaya. Ngikhetha, ngikhetha ngokuthi luyakwazi yini loluhlelo ukunakekela zonke izidingo engaba nazo ekungcwabeni umuntu omdala, oyinhloko yomndeni, kanye nekungcwabeni umuntu oyingane, oyingane yomndeni, noma isizukulwane. So, uhlelo lami ngilikhetha ngokuthi likhipha ini, kungaba ukudla, imali, amakhaza, ibhasi, itende kanye nezinye izinto ezizokwazi ukungisiza esimeni esifana naleso, uma kuwukuthi ngidinga ukungcwaba umuntu, ukuthi liyafinyelela emakhaya, noma lingcwaba eThekwini kuphela. If lingafinyeleli emakhaya, sikhona yini isinxephezelo ositholayo uma uzothatha umzimba uwuse emakhaya. Zonke lezi ezinye izinto ade zizoba khona edolobheni, zingabi khona emakhaya.

Abakhiphile, bamnquma inkokhelo yonyaka yamakhadi abo esikweletu. Inkokhelo yaminyaka yonke ingasiza ekuxhaseni imiklomelo nezinzuzo zekhadi, noma inkokhelo ingasiza ukwehlisa izingozi zokuboleka kwemali.

I-overdraft ingaba usizo kwabanye abantu. Bangakusiza ukuthi ugweme izinkokhelo ezibhalansiswe noma ezibuyisiwe. Lokhu kwenzeka uma uzama ukwenza inkokhelo kodwa i-akhawunti yakho ingenayo imali eyanele kuyo. Kodwa imali eyengeziwe kufanele isetshenziswe izimo isetshenziselwe izimo eziphuthumayo kuphela, noma njengenketho yesikhashana.